Mofuta wa dikgogo o o siameng go ruiwa ke cop five hundred, ka gonne o gola ka bonako ebile o na le nama e ntsi.

Fa ke ne ke ka nna le temothuo, ke ne ke ka jala morara, ka gonne o rekisiwa sentle mo mmarakeng, o na le tiriso tse dintsi, o kgona go dira juice di-wyn-e.

Fa matlalo a diphologolo a sa ntshiwe sentle, a ka senyega, kgotsa a taboga, mme seo se fokotsa boleng jwa one.

Temothuo ya go itshedisa, e thusa ka dijo, le letseno le le nnye, mo malapeng. Balemirui ba lebana le dikgwetlho tsa pula e sa lekaneng, ba tlhoka metsi, a a lekaneng, le thuto ya mekgwa e e siameng ya temo.

Dingwe tsa merogo e e jewang thata mo lefatsheng ke ditamati, a nnyane, le ditapole, ka gonne di kgona go jalwa mo mafelong a mantsi.

Thekenoloji e ka thusa ka go nosetsa ka tsela e katisitsweng, go lekola seemo sa mmu, le dijalo, le go fokotsa tiro ya matsogo.

Maungo a botlhokwa mo boitekanelong, ka gonne a tletse dikotla, le di-vitamin-e a tsenngwa mo dijong tse di nang le dikotla, jaaka di-juice le di-salad-e.

Re gama diphologolo go ntsha mašwi, mašwi a wa ra dirisetsa go a nwa, ebile re kgona go dira cheese ka mašwi.

Go oketsa mašwi, re tshwanetse go fa dikgomo dijo tse di nang le phepo, le go di fa metsi a le mantsi, le go tlhokomela botsogo jwa tsone. Seno se thusa go oketsa leruo, le mašwi a mantsi, mo dikgomong.

Ee, merogo jaaka kale, matlhanka a beetroot, le sweet chat, a na le dikotla, blood-e, le fibre e ntsi ebile a molemo mo mmeleng wa motho.

Go jala diapole, kgotsa dipanana, go tlhokagala letsatsi, le metsi a a lekaneng, le mobu o montle. Dipanana di tsaya dingwaga di le pedi, go ya go tharo, go dira maungo. Fa diapole tsona, di tsaya dingwaga di le tharo, go ya ko tlhano, go botlhokwa go nosetsa ka metlha, le go tlhokomela setlhare gore se gole sentle, le go dira maungo a a siameng.

Ditamati di jalwa mo mmung o montle, di nosetswa ka metlha, mme di rojwe ga di butswitse, ka go di kgaola sentle mo setlhareng sa tsona.

Rooibos e jalwa ka peo, mo mbung o omileng, le letsatsi le le lekaneng, e gola ka dingwaga di le pedi, mme e robiwa go kgaola makala, makala a omiswa, a gatakwa go ntsha monkgo, a phutwa a ntse jalo. Morago ga moo, a omiswa sentle, mme a dirisiwe go dira kopi ya teye ya rooibos.

Rooibos e thusa go fokotsa kgatelelo ya madi, e na le dikotla tse di lwantshang malwetsi, mme ga ena caffeine-e thusa pele go gola sentle.

Balemirui ba rooibos, ba lebagane le dikgwetlho, jaaka pula e ntsi, e e ka senyang masimo, go tlhoka metsi, le dikoketseko tsa mmala, le botshelo jwa setlhabo. Mme seo, se tla rarabololwa ka go tlhokomela mobu sentle, go rulaganya metsi, le go tlhotlhomisa gore ba jala mefuta e e tshwanetseng.

Balemirui ba maungo, ba lebagane le tlhaelo ya metsi, le malwetsi a ditlhare, tse di senyang maungo.

Maungo a dirisiwa ka ditsela tse diša, jaaka go omisiwa ka didiriswa tsa letsatsi, le metšhine ya sejwalejwale, go boloka boleng.

Maungo a a jalwang le go jewa thata mo lefatsheng lotlhe, ke dipanana, diapole, le diperekise. Ka gonne a na le tatso ko ntle, a na le dikotla tse di molemo mo mmeleng, gape a kgona go jalwa mo mafelong a le mantsi.

Dithoro le mabele di na le seabe, ka go fa dijo tse di nang le phepo, go oketsa tsholofelo ya dijo mo lefatsheng, le go thusa balemirui ka go rekisa, le go dira dijo tse di farologaneng.

Ga go tewa wine farming, go tewa go jala ditlhare tsa morara, tse di dirisiwang go dira wine, ke nngwe ya dijalo tse di jalwang mo masimong a a kgethegileng, mme morara o kotulwa ka o bontshitswe, o dirisiwe mo go direng wine.

Dilo tse tlhano tse o ka ditlhokang ke, lefelo le le nang le letsatsi, mobu o montle, metsi a a lekaneng, peo kgotsa ditlhare tse di siameng, didiriswa tse di nnye tsa temo, jaaka sekere le go garathe.

Go lemiwa ga rooibos, go thusa ditokologo ka go sireletsa mobu go se latlhege, go tsenya botshelo mo lefatsheng ka diboko, le dimela tse dingwe, le go tlhokomela metsi ka gonne di tlhoka metsi a mannye.

Dithoro tse di botlhokwa di akaretsa, ditamati, dipanana, le diapole, ka gonne di na le dikotla, di phepo e e botlhokwa mo mmeleng, gape di dirisiwa, go dira dijo, jaaka dijeme le matute.

O tshwanetse go itse gore rooibos, e tlhoka mmu o omileng, letsatsi le le lekaneng, dipula e e seng ntsi, gape e gola sentle mo mafelong a a nang le mogote. Mme e tsaya dingwaga di le pedi go gola, pele e kotulwa.

Rooibos e kgona go gola mo mafelong a omileng, le go tlhoka metsi a mannye, mme e rekisiwa sentle, ebe thusa balemirui ka madi.

Rooibos e dirisiwa mo dijong, jaaka teye le di-jam-e. Mo ditlolong tsa letlalo, ka lebaka la dikotla tse di molemo, le mo madirelong a mangwe, jaaka ditlhakano tsa di oli le matute.

Merogo e dirisiwa ka ditsela tse diša, jaaka go dira matute a merogo, wa tsenya mo dipaketong, tse di gatseditsweng le go dira dijeme tsa merogo, go oketsa boleng, le botshelo jwa dijo.

Ke ne ke ka reka ditamati, benyane, le spinach-e, ka gonne di na le phepo e e molemo. Di dirisiwa go apaya dijo tse di farologaneng, mme di thusa go dira dijo, tse di itekanetseng mo lelapeng.

Kgolo ya thekenoloji, e thusa temo ya maungo, ka go tokafatsa mekgwa ya go jala, le go kotula, go boloka maungo sentle, le go tsamaisa maungo ka potlako, kwa mmarakeng.

Maemo a bosa le mafelo, a ama mofuta wa maungo, ka gonne maungo a mangwe, a tlhoka mogote, le letsatsi, fa a mangwe a tlhoka serame, ka jalo, o tshwanetse go jala maungo a a tshwanetseng bosa, jwa lefelo leo.

Maungo a thusa ikonomi ya Aforika Borwa, ka go tlisa madi ka dithekiso, kwa mafatsheng a mangwe, go tlhola ditiro mo balemiruing, le mo dipolaseng, le go thusa mo mmarakeng wa dijo, ka jalo, a tshegetsa ikonomi.

Merogo e thusa boitekanelo, ka go fa mmele dikotla le phepo, e ka tsenngwa mo dijong, tse di nang le dikotla ka go apesiwa mo dijong, tsa letsatsi le letsatsi. Dijana tsa matute lesope, go nonotsha dijo le botsogo.

Merogo ke dikgongwana, tse di jewang jaaka dijo, mme di solofela botsogo molemo, ka go fa mmele dikotla, dibithamini, le phepo, tse di thusang go nonotsha mmele, le go lwantsha malwetsi.